Kaloku kweli xesha langoku ingulowo nalowo ucingela elakhe icala kwaye uyibona iluncedo into yokuba umntu azicingele. Ngoko ke, xa bebona ukuba abasebenzi mabacinge ukuba badibane, bakhwele imoto enye xa bephangela, ndiyibona iyinto entle kakhulu leyo ngoba noko bayakwazi ukusebenzisana kwaye bazawuba nayo nethuba lokuseyiva iimali zabo kunokuba umntu asebenzise ipetroli yakhe nomnye asebenzise yakhe, kungcono kakhulu xa bekhwele imoto enye.

Ndicinga abaqhubi beeteksi mna into eyenza abanye bazibone bengcono okanye bengakhathali kukuba abanye baneeteksi eyizezabo okanye ke abanye beqashiwe ngabo beetekisi. Eyenza uba bangakhathali kukuba umntu uyayazi uba iteksi le ayoyakhe, noba wenze ntoni ngayo ayizubhatalwa nguye okanye ayijonganga yena.

Ndicinga uba batsalelwa kwiilokishi zethu apha eMzantsi Afrika yi-history yethu, ubomi bamandulo, ubuhle boMzantsi Afrika neendawo zazo. Kodwa ke, zinintsi ke izinto ezinomtsalane apha eMzantsi Afrika kubantu bokundwendwela baphesheya kolwandle, ingakumbi ezifana neeRobben Island, iiTable Mountain, zinintsi ndingabala kuse.

Ndicinga ukuba mna abantu abakhenkethi batsalwa yindlela abantu basezilokishini abaphila ngayo nabathanda ngayo ukubona abakhenkethi. Kaloku uba uyakhumbula abakhenkethi abanazo iindawo ezifana nalapha eMzantsi kwaye abaphili impilo esiphilwa sithi apha eMzantsi, siziphilela impilo yethu thina kwaye asinaxesha lokuba ubani uthini. Ndicinga ukuba yiyo yonke le abatsala kangaka abakhenkethi abasuka phesheya kolwandle.

Uyabona ke ukulayisha abantu bade badlule kwinani elifunelekayo, yingxaki endala nyhani engasoze ilungiswe mntu, ngoba ke kwaiitrafikhi azikwazi uyilungisa, yingxaki nyhani endingayaziyo uba iyawuze ilungiswe ngubani njani, nini. Akukho mntu onokwazi uyilungisa ingxaki ingakumbi njengonooteksi ngoba, ngabo yenziwa ngabo yonke le ngxaki baza kuyilungisa njani? Bazoyinciphisa njani? Akukho nto abanokwazi uyenza ngoba bayayithanda imali, bathanda imali .

Ibhayisekile ayinangxaki ngokothutho lomntu kwiindlela zethu. Ingxaki ke ngoku yile yoba abaqhubi beemoto abamthatheli ngqalelo umntu oqhuba ibhayisekile kwaye abamboni ngathi ngumntu osemgangathweni. Loo nto ke ibangela uba zibe nintsi iingozi ezenziwa ngabo baqhuba iimoto kwabo baqhuba iibhayisekile.

Ndicinga uba umqhubi wemoto xa eqhuba ukuze angabeki ubomi bomqhubi webhayisikile engozini ukuba ancede ajonge izipili zakhe, ajonge izipili zakhe rhoqo emacaleni ukuze azobona uba ukhona okanye akekho umqhubi webhayisikile ngoba ke yeyona nto abangahoyiyo leyo abaqhubi beemoto. Into abayihoyileyo yimoto esisemva kwakhe okanye ephambi kwakhe. Owebhayisikile abamhoyi, yiloo nto ke basoloko besengozini abaqhubi beebhayisekile.

Ndicinga uba imibutho yeetekisi yenza ubomi bube nzima kubaqhubi beeteksi ngoba baxabana bodwa aba bantu, bayabulalana, kwabodwa ngenxa abanye bafuna ukuphatha, ingulowo ufuna uphatha, ingulowo ufuna uphatha. Kuyenza ke ibe sesichengeni kwa ubomi babo baqhube iiteksi, inguloo mbutho ulwela elakhe icala, ingulowo ulwelo elakhe icala. Yile nto ke ndisithi mna babenza bube nzima ubomi babaqhubi beeteksi kwangokwabo.